Re ka bapala stockvela sa hore kgwedi le kgwedi re ntshe tjhelete re fe motho a le mong, hore a kgone hore a phethe mabaka hang hang ka tjhelete e le ngata. Ho na le eo ho na le ya le sa hore stokvela re ntsheng tjhelete rohle kgwedi le kgwedi ne nne re e behe bankeng. Ha e le jwalo e tlo ba le tswalo e ngata, e tla re nako ha e fitlile ya hore re ye re re arole tjhelete o fumane e ngata ho feta e oe beileng. Hobane tjhelete ha e le bankeng e ya hola ke bona e le yona ebile e bolokehileng haholo. Ha re no qala ka tjhelete e ngata, re tla bua kaofela ra dumellana hore ke bokae e re tla kgona kgwedi le kgwedi.

Dumela hle ntate ke mona shopong ho thwe pin-i ena ha ya nepahala, ke ne ke kopa o shebisise molaetsa o o fumaneng founung ya hao. O e shebisise hore na ke yona pin-i ena na, hangata pin e ba dinomoro tse nne ko kea o kopa o ko shebisise feela hantle o ntsebise hore na ntse le tsona. Ebile o mphetele tsona haeba o kgona, nromelle molaetsa oo o le feela jwalo o se ke wa ngola letho fetise feela o le feela jwalo. Ha e be pin-i o e lebetse, ke kopa o kgutlele shopong moo moo no o romela teng, ebe le ya lokisa taba ya pin hore ke fumane pin e nepahetseng diphoso di ya etsahala ntate.

Ya pension e monate hoba o beha tjhelete ya ha se nako ya pension e fitlha, o tla bo dutse hae feela o ntso kgola. Hobane o le ba ba bohlale wa beha tjhelete nako e ntse le teng, eya hola le tjhelete ya hao ha e dutse mona ha e no dula feela e le hore ha e no hola. E tlo tla e hola and-e ha e fitlha ho tjhelete e itseng. Ha o no kgona hore o e fumane pele o ya dilemong tsa hao tsa penshene tsa ho phomola o dule hae. Ha feela o ntso sebetsa ha o no e fumana ya kwaleha ho fitlhela nako eo ya teng eo, jwale nna ke bona le ntho e hantle haholo.

Ke bona ha o nka tjhelete oe hahela ntlo e ratwang ko wena ho le betere hobane le ha se o tlameha hore o e patale ha o no e patala o kwatile. Akere tla be utlwisisa hore o dutse hamonate ka thabo ka lebaka la tjhelete e ne o e fumane bankeng, feela hee o tsebe hore tswalo ya yona e ngata e hodimo ho feta ha o nkile ntlo ka banka. O tseba hore ntlo eo o e thola e se e felletse wena o kena feela ka diaparo tsa hao le ditulo le di bethe, ebe hee o tlo e patala dilemo tse jwalo ka mashome a mabedi. Tswalo ya teng ha e ngata ho tshwana le ya ha o o nkile tjhelete, wena oe hahela.

Moholo ke ne ke kopa o bule phone, ha qeta o kene ho Play Store, Play Store moo ke moo mo re re mo re rekang teng di app tsena, re di reka ka data. Ha o na le data o be le sure ya hore data-ra e teng kapa Wi-Fi e teng, ha o le jwalo hee o tla kgona hore o di Download-e ha o butse app eo o lo tobetsa mane mo ho ngotsweng download. Ebe e ya download-a e tla nne e e bale e bale e bale ho fitlhela e be e fitlha ho hundred percent, ha e fitlhile moo ebe wa e bula hee ha o e bula o tlo kenya mabitso a hao. O latele dipotso tseo tse tla beng tse di ngotswe moo, feela app hangata e tholahala ho Play Store.

Dumelang ke bona ho nkilwe tjhelete e fetang ena e re dumellaneng ka yona, ha ke utlwisisi hobaneng hobane re ne re dumellane ka makgolo a mararo. Jwale ho nkehile a mane lekgolo lena le leng le ile hokae? Le ile hokae? A-eh nna kannete ke ne ke kopa hore tjhelete ya ka empa e kgutliswe re re tlohele taba ena ya insurance hobane haeba le tlo sebetsa tjhe, le nkgutlisetsa morao. Hoba nna le pelo ya ka le moya wa ka ne ne sentse re dumelane ka makgolo a mararo. Jwale ha e se e le a mane e tla nhlola kannete, ke bona e ke ka re e tla nhlola, ha o betere tjhelete ya ka e kgutle? A-eh ha e kgutle